Ukuhlela phambili ndiza kuqhagamshelana nelayibrari ukuqiniseka ixesha elihle lokundwendwela kunye nokwazi imigaqonkqubo yelayibrari. Ukubalwa kwabafundi ndiza kubalula abafundi bonke ukuze ndikwazi ukuqinisekisa ukuba wonke umntu ukhona kuhambo lonke. Ukuqinisekisa ubudlelwane phakathi kwabafundi ndiza kuqinisekisa ukuba abantwana bahamba bamanyene bahamba ngamacala endlela bangahlahleli yedwa okanye bekhwele emgaqweni. Ukubonelela gnabadala abancedisayo ndiza kuthatha omnye umntu okanye ababini ootitshala okanye abazali abancedisayo ukuze bancede ukuqinisekisa ukhuseleko. Unxibelelwano nemigaqo yesikolo, ndiza kwazisa ulawulo lwesikolo ngohambo ndifumane imvume yabazali ngokubhaliweyo kwaye ndibonelela ngolwazi malunga nokuba silapha njani.

Ukufikeleleka kunye nokulula kokusebenzisa. E-hailing inika ukulula kakhulu ukucela imoto usebenzisa iephu ngokuthetha indawo yakho ukulandela umqhubi ngexesha langempela kunye nokuhlawula ngendlela ehlannzekileyo. Amaxabiso athambileyo nezibonelelo. Amaxabiso eUber kunye neBolt ngamanye amaxesha aphantsi kuneetekisi ezisemgaqweni ngakumbi kwiindawo ezisemadolophini kuba i-e-hailing isebenzisa i-algorithm ye-dynamic pricing eyenza amaxabiso ashukume ngokuxhomekeka kwesicelo. Ukhuseleko nolawulo kwemigudu. Ii-app zihlala zinolawulo olungcono zibonisa igama lomqhubi, imoto kunye nenombolo yepleyiti, nto leyo yenza umsebenzisi azive ekhuselekile ngakumbi.

Kukungahloniphi ixabiso elicacisiweyo. Abanye abaqhubi banokuthi xa esele ukwitekisi baqalise ukucela imali engaphezulu kwixabiso eslicacisiweyo okanye elikhankanyiweyo ngaphandle kwesizathu esicacileyo. Ukungachazi kakuhle indlela. Abaqhubi abanye banokuthatha indlela ende kakhulu okanye engcono, nto ekhokela ekubeni umsebenzisi ahlawulwe imali engaphezulu okanye achithe ixesha elide endleleni. Ukungakhathali okanye ukungaziphathi kakuhle. Ukuphatha ukuphatha okungafanelekanga njengokungathethi kakuhle, ukungabi nako unxibelelwano kakuhle nomthengi okanye nokubonisa ukucaphuka ngexesha lokuhamba. Ukubamba ixesha elide, ukungakhathali kwimigaqo yokhuseleko.

Hey, mhlobo. Ndifuna ukuxelela nje into ebalulekileyo endiyiqaphelileyo. Ndayiqonda ukuba ingathi awunandaba kakhulu okanye ucinga ukuba ibhanti yokhuseleko ayibalulekanga xa usowuhambela olufutshane. Kodwa ndifuna ukwabelana nawe ukuba oku kunokukhuseleka kakhulu xa kwenzeka ingxaki engalindelekanga. Ukufaka ibhanti akusiyonto nje, yimithetho, kodwa kukhuseleko lwakho kunye nobomi bakho. Ibhalansi yakho, usapho lwakho nabahlobo bahlala bexhomekeke kuwe. Ndiyabulela ukuba uhlala ukhuselekile xa usehambeni kwaye ndingathanda nje ukuba sihlale sonke siphephile. Ndiyakuxhasa kwaye ndiyazi ukuba uyakuqonda ukuba le nto siyithethayo ayiyo kukuba thuka kodwa kukuba sibakhathalele abantu esibathandayo.

Uphulo, qhawula uhambo. Iinjongo zophulo ukunciphisa ingxaki yokuqhwanyaza kwendlela ngeeholide, ukunyusa ukuzimisela koluntu lokusebenzisa inqwelomoya njengendlela ekhuselekileyo ekhuselekileyo kunye neyonga ixesha, ukwandisa ulwazi malunga neenzuzo zokundiza ngokukhawuleza ukonga amandla nokunciphisa umonakalo kwimvelo. Iindlela zephulo, ukuthengisa amatikiti exabiso elifikelelekayo. Ukusebenzisana neenkampani zeenqwelomoya ukuhambisa amatikiti axabise kancinane ngexesha leeholide, ukunikezela ngeendibano zokuthengisa ii-promotions okanye nge-bonus kwimigibelo osetyenziswa rhoqo. Ukukhuthaza ukukhuseleko kunye nolonwabo. Ukubonisa ngendlela ecacileyo ukhuseleko lweenqwelomoya kunye neenzuzo zokuya ngezinda ngokuthe ngqo ukunciphisa ixesha lohambo.